Hi mavonelo ya mina ni vona swi antswa ngopfu ku tirhisa Wi-Fi, hi mhaka ku ti-data a ti hlweli ku hela. Kambe loko u ri na Wi-Fi u xava kan'we en'hwetini. Data yi xaviwa nkarhi wun'wana na wun'wanyana, u nga xava data u ti byela ku yi ta heta vhiki, yi ku helela vhiki ri nga si hela. Kambe loko u ri na Wi-Fi wa swi tiva ku ri loko n'hweti yi nga si hela, a ku na laha yi yaka kona.

Yanwani magoza lawa ya nga tekiwaka i ku mhaka ya mintlakuko ya nxavo wa ti-data i ku yisa eka Twitter. Ma vona loko swilo swo vulavuriwa ka Twitter a swi hlweli ku ta na swiangulo swo karhi. Swi tlula loko hi karhi hi xegela hi wehe, hi xegela hi ku heyi data ya durha data ya durha. A yi nge tshiki ku durha until-i va boycott-iwa.

Vubihi bya kona loko u ri xichudeni i ku, u dlhina u teke na mali ya ku xava swakudya, u xava hi yona na data. Hikuva data i xiboho eka xichudeni leswaku xichudeni xi tshama xi ri na ti-data.

Ni vulavula ni nga ti lumalumi Cell C data ya vona ya xaveka swinene. Eka Cell C mintsengo ya vona ya tshama endhawini yin'we n'hweti hinkwayo va nga se cinca nchumu, ene data ya vona ya hlwela ku hela. Eka Cell C va swi kota ku loko u xave data, va ku nyiketa na timinetse, va ku nyiketa na data ya navusiku, hi nkarhi wun'we loko u chela airtime ya vona.

Mina ko tala data ya mina ni yi xava eka bangi ya Capitec hi foni. Loko ni ri na nkarhi no teka mali ndzi ya exopeni, ni fika ni xava airtime ni chela fonini ya mina, loko ni heta ni tlhavetela star one four one hi foni ya mina. Ndzi landzelela swileriso leswi va byeriwaka swona va ka Cell C ni heta ni xava data leyi ni vonaka ingaku yi ringanelile for nkarhi wolowo. Cell C ya xaveka, ya ni ntirhela, hikwalaho ni yi langile.

Va netiweke leyi ni yi tirhisaka ndzi nga va tsundzuxa leswaku, loko data ya ha lava ku hela ni nga si yi tirhisa a va send-i message va ni byela ku data ya mina ya hela ku nga ri khale or va hi pfumelela ku ri.

Data leyi nga na ntikelo hi ku ya hi mina, yi yi hlwelaka ku hela i data ya ka Cell C. Eka Cell C u tikumela xitatapheke xa wena xa Cell C. Sorry. U tikumela xitatapheke xa wena xa Cell C, u chela airtime ku sukela eka five rhandi hikuva ti-data ta vona ti sungula eka four rand. Hi four rand va swi kota ku ku nyika three hundred megabytes ya ku heta three days, hi seven rand u kuma five hundred megabytes or seven hundred ya ku heta seven days. Hi thirteen rand va ku nyika one point five gig ya ku heta fourteen wa masiku, sweswo sweswo. Nakona ka Cell C wa swi kota ku ti chuzela hi ku ya hi airtime leyi u nga na yona a foni.

Hi mavonelo ya mina AI yi cinca misava hi tindlela timbirhi, ya lunghisa yi tlhela yi onha hi nkarhi wun'we. Yi lunghisa hi ndlela leyi. Ya pfuna vana va xikolo eka ti-homework-e, ya pfuna vanhu eka swa vutomi hi swa masiku hinkwawo. Kambe ni vone na ku yi le ku onheni loko swi fika eka timhaka ta rihanyo. Hikuva madokodela yo tala a ya ha tirhi ntirho wa wona, va vutisa AI ku ri yi va solvhela ti-problem-e ta swigulana swa vona. A swi tshamisekanga, va ta dlaya vanhu.

AI loko munhu a huma endleleni a yi fanele yi n'wi byela thwi ku ri se huma endleleni, yi fana na leswi Meta ya ka WhatsApp yi endlaka swona. Yi ku byela ku a ni nge koti ku pfuna hi swilo swo karhi leswi u lavaka ku swi endla, loko yi vona ingaku se u huma endleleni.

Desk-a rin'wana na rin'wanyana rin'wana wa xikolo exikolweni, a ri fanele ku va ri ri na laptop, kumbe tablet-i va kota ku tivisa vana va xikolo eka timhaka ta AI.

Mina loko ni langutile AI yi control-i vanhu, vanhu hi vona va lawulaka AI hikuva hina vanhu hi yi byelaka AI ku yi endla yini. A hi yona yi hi byela leswaku hi endla yini. Ku fanele ku cinciwa swin'wanyana kwalano, hikuva xihoxo xi na hina vanhu.

AI yi bihile eka vanhu, hikuva hi yi byela ku yi endla swilo swo homboloka. A ha ha yi tirhisi ku endla swilo swa kahle, hi yi tirhisa na ku endla swa vukungundzwana. Ene AIa yi si tshama yi alela munhu, yi pfumela xin'wana na xin'wana.

Chatbot wa swi kota ku yi tirhisa u tshame kaya, a yi lavi u huma u famba or u khandziya xifambo u ya hina eka ndhawu yo karhi. Kambe vapfuni va xiviri va lava u va landza laha va nga kona. I ku hambana loku mina ni ku vonaka.

Eka masiku lawa switirhisiwa leswi swa thekinoloji swa manguva lawa, swi cinca swo tala ngopfu ku fikela lahaya ka ku a ka ha ri na swihundla. Na leswi a swi ri swihundla hi tiva ku ri swiyila khale, ha swi vona kwala tifonini, ha swi vona ka TV. A ka ha ri na lexi tumbetiwaka. Swi endla ku ku va na ku nyanyuka swinene, na ku ku hanyiwa vutomi bya ku va byi nga ri byona. A swa ha fani na leswiya swa khale.

Ntiyiso walowo nxavo wa data hi wona wu nga na swirhalanganyi ku va vanhu va tiphina eka inthanete hikuva u kota ku vona swilo swo tala swo hambanahambana na ku ku humelela yini misava leyi hinkwayo loko u nga ri na data foni ya wena yi fana na xo tlangisa xa n'wana a ku na lexi u nga ta endla xona handle ka ku va u yi tirhisa ku hlamula e tiqingho leti nghenaku na ku endla tinqingho u endlela vanhu van'wanyana.

Nxavo wa data ya Cell C na ya Vodacom yi hambana hi ndlela leyi minxavo ya ka Vodacom yi le henhle loko ya ka Cell C minxavo ya kona yi ri ehansi swinene mina ndzi nga ti khethela Cell C hi ku na sweswi hi yona ni tirhisaku yona mixavo ya Cell C yi le hansi swinene loko ni khome five rand na swi kota ku ti xavela ti-data to ringana masiku manharhu kambe eka Vodacom u xava ti-data ta awara yin'we hi five rhandi kambe eka Cell C ti xaveka swinene hi mali ye le hansi.

Ni titwa nandzu lowukulu swinene loko data ra mina ri esipayara ku ve data ra mina ra ha tele ngopfu ndzi va ndzi tshama hansi ndzi ti sola swinene ku ri why ndzi nga ri tirhisanga why ndzi nga nghenangi ka inthaneti ni endla leswo nge na swo nge hi ku ndzi va ndzi nga ha ri na mali eka nkarhi wolowo u kuma ku mali a yi kona ya ku xava mara data ri esipayarini ni pfa ni navela leswaku loko tinetiweke leti a to endla ku data ri nga expire a swi ta antswa ngopfu.

Data ra mina ni xava kambirhi kumbe kanharhu naswona ni xava data ta ka Cell C swi ya hi ku ndzi khome mali muni exikhwameni xa mina na ku ndzi lava ku endla yini hi nkarhi wo wolowo hikuva la kaya ka hina Wi-Fi a yi kona.

Data ya ti-cellphone i data leyi u yi chelaka a fonini ya wena ku ri u kota ku nghena ka inthanete a ku na ku hambana exikarhi ka data ye le cellphone-ni na data ya ka Wi-Fi hinkwaswo swi tirha kufana a ku na ku hambana eka foni ya mina data yi ni pfuna hi ku nghena ka vo Facebook-u, WhatsApp-u TikTok-o ku secha ku lavalava swilo eka inthaneti swi ya hi ku ni pfuka ndzi titwa njhani or ni endla yini na ku tsala mintirho ya mina ya xikolo na ku cheka ti-email ta mina sweswo sweswo.

Ndzi nga tiyisisa hi ku va ndzi tiyisisa leswaku loko ni nghena eka inthanete ni nghena ni endla leswi ni endlaka swona ni heta ni huma ni languta na matirhiselo ya mina data ku ri ni nghena ni endla yini eka masiku hinkwawo na ku ni tirhisa data ra mali muni hi n'hweti ku ri ni kota ku swi tiva ku ri hi n'hweti yin'wanyani na yin'wani ni xava data ro karhi, karhi.

hi mavonelo ya mina munhu a nga hlawula ku tirhisa Wi-Fi hikuva Wi-Fi yi u yi hakela kan'we hi n'hweti loko data ya le fonini yi endla leswaku u tshama u karhi u u xava nkarhi wun'wanyani na un'wanyani u nga xava data u ti byela ku yi ta heta vhiki yi heta masiku manharhu swi vula ku masiku lamaya mambirhi ma nga sala u va u nga ri na pulani kambe Wi-Fi u yi hakela kan'we hi n'hweti a wu tshami u ku u pulanisa leswaku loko data yi herini ni ya xava hi yini wa swi tiva ku n'hweti hinkwayo u va u ringanerini.

Malume data bundles kumbe xirhundzu xa data i swilo leswi u swi tirhisaka ku nghena eka inthanete u endla xin'wanyana na xin'wanyana lexi u xi lavaka wa kota ku yi tirhisa eka WhatsApp u fowuna na hi yona wa swi kota ku nghena eka Facebook wa swi kota ku endla swilo swo tala u download-a na tinghoma efonini ya wena malume hi ti-data leti kambe ti-data a ti swi koti ku fona loko u nga ri eka WhatsApp kumbe eka social media yo karhi ni vula inthanete malume.

Mina ndzi vona ingaku data ri durha hi mhaka ya ku mani na mani u lava data loko rixile un'wana na un'wanyana u lava ku xava data na tona tikhampani leti ti xavisaku data ti le bindzwini ni xikongomelo xa bindzu ra vona a ku ri ku endla mali eku heteleleni ka siku a ku nga ri ku va luzekeriwa hi mali vona va langutane na mali a va langutananga na nchumu loko u lava data u boheka ku ri xava hi nkanu hi ku foni ya wena i ya smartphone yi tirha hi rona data leri loko yi nga ri kona yo ti fanela na xipolipoli.

Matirhiselo ya data hi vanhu ndzi nga vula leswaku hi mpela ya xi vanga data hikuva un'wana na un'wana u lava yona ku vona mahungu ya le matikweni yo hambanahambana loko u nga ri na social media eka masiku lawa ni vona ingaku vutomi byi famba bya xibodze kambe loko wo ri na rona data u kota ku tiva timhaka leti ti humelelaka laha tikweni hi xihatla na ku dyondza swin'wanyana swin'wanyana leswi dyondziwaka mayelana na xikolo na ku endla swo tala leswi u nga ta ka u nga swi dyondzi loko wo tshama ndhawu yin'we.

Leswi munhu a nga swi endlaka hi riqingho ra yena ra le nyongeni i ku fonela maxaka na varhandziwa va yena na ku fambisa mahungu yo karhi hi meseji na ku kamba ti-email ta yena na ku vona mahungu ya le matikweni man'wanyani u nga yi tirhisa futhi ku yi ku teka tivhidiyo hi yona na ku teka swinepe.

Hi data wa swi kota ku tshama u tirhela ekaya a swi bohi ku ya hofisini hikuva loko u ri na Wi-Fi u tiva ntirho wa wena na khampani ya ku tshemba va swi kota ku ku tshika u tirhela ekaya u karhi u tirhisa laptop kumbe selulafoni ya wena wa swi kota ku tirhisa data ra wena u sendela maxaka ya wena na varhandziwa va wena tivhidiyo na ku va sendela swinepe na ku endla vulavisisi byo karhi eka Google.

A ku na ku hambana exikarhi ka data na Wi-Fi hinkwaswo swi tirha ku endla xilo xin'we a ku na ku hambana nakatsongo swi lo hambana hikuva data yi lava u yi xava nkarhi ni nkarhi exikarhi ka n'hweti kambe Wi-Fi yi hakeriwa ka n'we hi n'hweti mara hinkwaswo swi tirha xilo xin'we.

Ku pfaleriwa data ndzo hleketa ku mi nga va mi vulavula hi ku tima ti-data hikuva loko hi tirhisa rito ku pfaleriwa a ni swi twisisi kambe ku pfala ka data ni hleketa leswaku mi nga va mi kha mi vula leswaku loko data yi timiwile a wu nge koti ku nghena ka inthanete u endla vulavisisi bya wena kumbe ku fambisa mahungu na timeseji ta wena hi foni data ri nga ri kona lexi u nga ta endla xona i ku send-a ti-SMS-i hi airtime kambe loko data ri pfariwile inthanete a yi tirhi.